Mekgwa e e farologaneng ya go omisa dijo e akaretsa go omisa ka letsatsi, go omisa mo ontong le go omisa ka moya. Kwa magaeng batho ba dirisa letsatsi go omisa dijo jaaka dinawa, ditlhare le nama. Mme go tseya matsatsi a le mmalwa go fitlha dijo di omeletse sentle. Kwa ditoropong batho ba ka dirisa ontong kgotsa di sebediswa tsa motlakase tse di oketsang lebelo la go omisa, le fa go ntse jalo go omisa ka letsatsi go boloka madi mme go le mosola le mo ditikologong.

Fa temothuo ya me e sena rooibos ke tshwanetse go simolola ka go dira dipatlisiso ka mofuta wa mmu o siametseng go jala rooibos le maemo a bosa a a tlhokang. Ke tla ikgolaganya le baitsenape ba temothuo go oketsega ke tla tlhomamisa gore ke reka peo ya boleng jo bo kwa godimo mme ke e jale mo nakong e e siametseng ya ngwaga. Ka go dira jalo ke ka kgona go jala rooibos sentle le go nna le maungo a matle.

Ke nagana gore temothuo ya segompieno e kopane le ditšhono tse dintsi tse di akaretsang tiriso ya thekenoloji tse dišwa jaaka metšhini e ikatisa le tshedimosetso ya maemo a bosa tse di ka tokafatsang thobo. Gape ke nagana gore go tlhokega maano a masisi a puso le mafapha a boranyane go rotloetsa tshegetso mo baleming go netefatsa le dijo le go aga temothuo e e tsweletseng pele.

Temothuo ya kgwebo ya diterebe, morara, beine e thusa thata ka gonne ba ba mmala o mosweu ke bona gantsi ba rata tsona di beine morara go di reka ka bongata. Ka fao go rekang ga bona ke gone go thusang gore ikonomi ya rona e gole ebile ke bona ga ntsi ba ba lemang merara eo ba dirang dibeine ka bongata. Ke bona ba ba thusa gore ikonomi ya rona e gole, go mme le bašwa ba nou ba le bona ba rata dibeini le bona ba thusa ka go reka ka bongata ba thusa gore ikonomi ya rona gole.

Ke le rra polase o , o a na le boetapele, o a fisegelang gore puso e tseye matsapa go tla go tlo enta diphologolo gore diphologolo tse di nne di le maemong a itekanetseng gore setšhaba setle se kgone go tlo reka setšhaba se reka se tle oketsa le ikonomi e tle gola mo nageng le gore diphologolo tse di seke di a lwala. Ga ke se bitsa setšhaba re tlo ema kao fela ra ba ngata e one ra kgona go ka sekaseka gore re kgone gore ba puso ba batle ka bonakwana go tla go tlo thusa taba e re aparetseng.

Botlhokwa ba gore baithuti ba ba yang kwa dinageng tse dingwe go ka ithuta ka tsa temothuo ke nagana gore ba yela go ka kry-a kitso e e feteletseng gore ga ba boa ka mo nageng ya rona ba tle ka kitso eo gore ba kgone go thusa temothuo ya rona ya ka mo Aforika Borwa. Metšhini ya ka mo Aforika Borwa e teng e mentsi, mara e tlhoka kitso ga ba ile ka ko ntle ga mawatle ga mafatshe ba boa ba na le kitso e ntsi e ntsi tota ke kgone go thusa economy ya rona ke kgona go tlhabolola le setšhaba .

Menontsha e tokafatsa botsogo jwa mmu ka go oketsa di-nutriants le metsi mo mmung, mme seo se thusa dimela go gola sentle gape fa re dirisa menontsha re fokotsa tiriso ya menontsha ya chemical-e e ka nolofatsang mmu le go ntsha di gase tse di baka gotlhelelo. Ka jalo menontsha e thusa go fokotsa kgotlelelo le go sireletsa tikologo.

Katiso e nepagetseng e botlhokwa go fa sireletswa badiri ba dipolase, fa badiri ba rutiwa sentle ka melao ya pabalesego ba kgona go tila dikotsi tse di ka nnang mo tirong jaaka go gobala kgotsa go tsenwa ke . Gape fa melawana e e amanang le pabalesego e latelwa sentle maemo a tiro a tokafala, mme badiri ba ba ikutlwa ba sireletsegile ebile ba kgona go dira tiro ya bona ka boitumelo.

Batho ba le bantsi ba rata dijalo tse di jaaka morogo, dinawa, mmidi, le ditamati tse ke dijalo tse di rekisiwang letsatsi le letsatsi ka gonne di dira dijo tse di itekanetseng mo malapeng. Batho ba di tlhoka ka ntlha ya botsogo jwa tsone gape di thusa go boloka madi ka gonne di fitlhelwa gaufi.

Ke le rra polase o mongwe nka eletsa bo rra polase ba bangwe gore ba seke ba tsenya diphologolo tse dišwa mo polaseng ntle le go di lekola pele, gape ba lebelele diphologolo tsa bona gangwe le gape go bona matshwao a tshwantshetsang le bolwetsi. Gape-gape ba dirise mekgwa ya pabalesego jaaka go tlhapa maoto pele ba tsena mo polaseng, ba seke ba amogela baeng ba le bantsi mo lefelong la diphologolo, ba netefatsa gore diphologolo dija dijo tse di phepa le metsi a phepa, ba seke ba tsamaisa nama kgotsa ya dikgomo diphologolo tse dingwe tse di supileng ka tsela e e sa amogelesegang.

Ditsela tsa go berekisa rooibos wa rooibos o ka o bona rooibos ka go obola ka metsi o o montsha go nna tee e tshwanelang go nwa, e sa na le caffeine-i le ga e tsweletsa ditiro tsa mmele makhubu wa rooibos o nang le matlakala o ka dira makhubu wa rooibos ka go bula monate wa matlakala a a farologaneng jaaka lemon-e, oysters, le le o ka dirisa ka di tseo rooibos e ka dirisiwa mo go kgalemelwang dikoketso tse o ka oketsa le ditofo tsa .

Go dira dikumo tsa diphoofolo go ka ama tikologo le boitekanelo jwa batho ka ditsela tse di . O a go dira dikumo tsa diphologolo go botlhokwa go netefatsa gore di tswelela ka tsela e e nang le tlhokomelo go tikologo le batho, fa go sa latela maikarabelo a le kumo tse di ka tlhola diphephetso le dikotlhao go tikologo.